Iy'mpova zimila kuphi? Zimila ey'tshalweni. Iy'mpova ziyafuneka ey'tshalweni? Cha, iy'mpova azifuneki ey'tshalweni. Iy'mpova zenzani? Zibulala iy'tshalo. Ngaphandle kwey'ntuthwane ngabe iy'mpova zibulala iy'tshalo zethu zonke zonke zonke zonke. Asibongeni umsebenzi wey'ntuthwane kanti ayi iy'ntuthwane kuphela, sibongeni nani? Sibongeni ney'nyosi. Uma ngabe iy'mpova ziyamila ey'tshalweni zethu ngabe asinay'tshalo nje nya nya nya nya nya. Asibongeni iy'ntuthwane ney'nyosi. Ngamanye amagama ingadi yethu, iy'tshalo zethu ziyasebenzisana ney'ntuthwane naney'nyosi. Nakusasa uma udlula ubona intuthwane noma inyosi ey'tshalweni zakho, ungayibulali woyishayela izandla uthi, ngiyabonga wenza umsebenzi omuhle ngokukhulisa iy'tshalo zethu, ngokuvikela iy'tshalo zethu ukuthi zikhule kahle.

Isisambuluko esikhulu engisibonayo mina ukuthi umphakathi nomphakathi la kukhona khona iy'ngadi noma la batshala khona abantu, makube nama-JoJo. O-JoJo laba, imvula mayinetha kube namanzi azosala nakusasa ukuthi uma isikhathi semvula asikho koda amanzi la asemajojeni ayanisela. Yiso isisambuluko enginaso mina ukuthi hhayi i-JoJo eyodwa, ama-JoJo mhlambe amaningi. Kodwa esinye isisambululo engisicabangayo ukuthi kungaba lula ukuthi babhore phansi, ba-drill-e phansi bathathe amanzi la ele phansi emhlabeni ukuze nakusasa uma kukhona isimiso bakwazi ukuvulela amanzi lawa abhoriwe phansi, banisele ngawo.

Abalimi into bangayenza ukuhlangana nososayensi. Ososayensi abaqhazele ukuthi njengoba niney'nsimi kanje, umbila lo wenu nabo mbila lo oswethinini yomibili iphephile. Ososayensi bachaze ukuthi kukanjani ukuthi umbila ophephile, umbila ophilile nombila osethinini kwenziwa kanjani ukuze iphephe le mimbila le. Ifana nepentshisi, ipentshisi elisesihlahleni nepentshisi elisethinini, ososayensi bangabachazela kabanzi ukuthi asiyali ukuthi nabalimi, yonke into niyibona ngamehlo ukuthi iphilile kodwa naloko okusethinini kuphephile. Angeke kuphume ukudla kunikwe uMzansi Afrika wonke ukuthi udliwe osethinini ungaphephile koda mabengasixhumanisa nabo bababonise ukuthi kuyenziwa kanjani, nakanjani nakanjani bazosithola isisombululo.